Angicabangi ukuthi kunokushayisana kwemfundo yesimanje nolwazi lwendabuko. Abantu abathanda ukufaka imifakela kwizinto okungamele ngabe bayazifaka imifakela. Uma umuntu eziqhenya ngobuzwe bakhe noma aziqhenya ngento ayiyo, kuyini ukuthi abukelwe phansi noma anxenxwe ukuthi akabukele phansi amasiko akhe. Lokho kubi kakhulu.

Ngibona usiko lokunikezela ngezingubo ezintsha zinikezelwa kumfana osuke eseyiswa esigabeni sobudala emasikweni noma emiphakathini ehlukene. Ngibona kungehlukile noma mhlampe uma kukhona okuhlukile kuyinto encane, ngoba ngibona ngazathi bonke abantu noma izinhlanga ziyabanika abafana uma ngabe sebedodiswa, izingubo ezintsha.

Indima engibona iholwa abaholi bakamoya ekuholeni imikhuleko nemikhuba kule mikhosi yokuqamba amanga. Sekukhona amakhosi mbumbulu noma abaholi mbumbulu abenza abantu bagcine benza izinto ezingenamqondo, izinto ezingasile bedlala ngabantu.

Amaholidi enkolo adlala indima enkulu kakhulu ekukhuthazeni ukubumbana komphakathi, amagugu, amasiko, nokukhula ngokomoya ngoba uma ngabe kwenzeka usiko olwehlukile, nawe ungomunye umuntu wosiko olwehlukile ugcina usufunda ukuthi ngabe kwenziwa kanjani kwamanye amasiko. Futhi abanye abantu baziphatha kanjani? Nalokhu kuyenza ukuthi nigcine senihlangana, nibungaza ubuhle bempilo.

Abantu besifazane nabo, sebekhona ezinhlakeni zobuholi bendabuko, futhi banesandla ekuthuthukiseni nasekukhuleni kwemiphakathi yabo. Izibonelo eziphawulekayo zabesifazane abasezikhundleni zobuholi bendawo. Abanye baba nomthelela omkhulu ngoba bayakwazi ukuthi, baphathe amakhaya baphinde futhi basebenze baphilise abantu.

Ngibona kubalulekile ukuthi abantu bangcwatshelwe entweni abayithandayo, kepha ngikuthanda kakhulu ukuthi abantu bangcatshwe besongwe ngezingubo. Lokhu kuyinto enhle engiyibonayo. Yebo, abantu banemibono eyahlukene, kodwa mina ngiyancamela ukuthi ngingcwatshwe ngisongwe ngezingubo ezimhlophe.

Ukubaluleka kwamasiko kwezingubo zomdabu emiphakathini eyahlukene. Lezi ngubo aziguqukile kakhulu kakhulu, kodwa seziyafakwa kwimfashini yesimanje. Abantu baziqhenya ngobubona nangobuzwe babo. Lokhu kuyinto enhle kakhulu.

Izindlela zokupheka zabomdabu zingaxhumaniswa nezindlela zesimanje, njengokuthi kusetshenziswe ubuchwepheshe obusheshayo ukuthi kusize ekuphekeni ukudla kwesintu. Kodwa ezinye zezinto noma ukudla kwesintu kufanele kudluliswe esizukulwaneni nezimpande zamasiko ngendlela okuyikho.

Indima edlalwa ukudla ekwakheni ubudlelwane kanye nokukhuthaza umoya womphakathi phakathi kwamaZulu, indima enkulu kakhulu. Abantu uma ngabe ubapha ukudla noma ubaphekela ukudla, lokhu kuyakhulisa ubudlelwane nokuthandana ebantwini.

Izitayela zemfashini zasemazweni aphesheya zinethonya encane endleleni abantu abagqoka ngayo ezweni lethu. Ngibona ukuthi izindlela zaphesheya ziya kuba nalo ithonya noma lingekho likhulu kakhulu ngoba phela umuntu awumushintshi into ayithandayo, usuke ezikhethele yena.

Kona ngijabule ukuthi isihlobo sami siyaya kwelinye izwe. Into engiphatha kabi ukuthi, akalazi ulimi olukhulunywayo khona. Kepha ezobuchwepheshe zamanje ziyasiza kakhulu ukuthi abantu bakwazi ukuxhumana noma ngabe izilimi zabo abazazi. Yena izinto ezingamsiza ukuthi asebenzise i-smartphone ukuze azokwazi ukuthi axhumane ngolimi lwabo.

ezincane ziyawagcina amasiko akwaZulu yebo. Abantu bayaziqhenya ngobusiko noma ngobubona. Ngakho-ke nezizukulwane ezincane zisawagcina amasiko akwaZulu. Ziyaziqhenya ngobubona ngobuZulu babo.